kuhlukahlukene kuya ngamasiko nangey'nkolelo zethu ngoba, uma uthi uthatha ukubheka kuyibala leli elimhlophe bona kuqanjwa kwegama nje liyaqanjwa igama kuye le kuye le. Akukho okutheni okwenziwayo, kodwa kuthina bantu abamnyama uma umntwana ezelwe, kuke kuhlalwe phansi, babonisane ngendaba yegama ingane futhi ibe nendlela eyamukelwa ngayo. Indaba yokufakwa kwey'phandla, iy'mbeleko, kuba kuningi kakhulu konke kuyashiya shiyana kuya kuya ngey'nkolelo ngoba uma uthi uthatha ukubheka futhi nasenkolweni yama-muslim nayo inkolo yama-muslim, umntwana awuvele uziqambele wena, ubuye aphiwe igama khona lapho ethempelini, aphiwe igama lakhe ethempelini mase eyahamba eyobhabhadiswa.

Ukudla kudlala indima enkulu ekuhlanganiseni umphakathi ekwakheni ubudlelwane emphakathini, ikakhulukazi, ikakhulukazi endlini emnyama. Mowubona kwenziwe imicimbi umuntu ahanjelwe umphakathi wonke, ahanjelwe ngisho abantu angabazi ngenxa yokuthi kuzobe khona ukudla lapho, iskakhulukazi ukudla lokhu kwesintu ikona okuhlanganisa abantu.

Njengamanje into ekuyiyona enenani eliphezulu kakhulu ekhona endlini, i-piano, i-piano eyashiwa umkhulu ozala umama ukhokho wami lowo, mkhulu ozala umama. Yayibiza kakhulu ngoba namanje inani layo lisaphezulu. Ngike ngibone ngisho uma sihanjelwe, sihanjelwe izivakashi, bonke abantu bayakhala ukuthi hawu lolo hlobo le-piano lisekhona? Awuzimisele yini ngokulidlulisa ukulidayisa? Ngisho ukuthi cha, angizimisele ngokulidlulisa lizodlulela nakubazukulu bami nasey'zukulwaneni ngoba lizohlala liyisikhumbuzo emndenini.

usiko lamalobolo lubalulekile, kodwa thina sesalwenza lwaba ngolunye uhlobo, ngoba thina manje sekwaba, sekwaba njenge-business transaction. Seyabiza amalobola sikhohlwe ukuthi kahle hle suke sihlanganisa imindeni emibili la, hlanganiswa imindeni emibili kwakhiwa ubuhlobo. Leyo hundred thousand manje bamalobolo cha, kuqala abantu bakqala babelobola ngey'nkomo. Ngicabanga ukuthi esikhathini samanje uma kungashintshwa kuthiwa umakoti akaphe isipho abakwa mkhwenyane nomkhwenyane naye aphe abakwa makoti isiphi mase kuyashadwa, kungancono kakhulu.

Imvunulo yesintu ike igqokwe kakhulu ngey'nsuku zo-heritage, noma uma isimemo sisho ukuthi akugqokwe izinto ezi-traditional. Yilapho-ke ekbhincwa khona, kgqokwe khona izinto zesintu.

Izingoma zesiZulu noma zomdabu zingvuselela kakhulu, zivele zingikhumbuze umkhulu wami. Umkhulu wami ube yinyanga, so besphila nje impilo yesintu, siphila nje impilo yesintu. So iy'ngoma ekuyizona ebengiy'jwayele kakhulu izona lezi zesintu. So ziyangivuselela zikhumbuze imvelaphi yami. Ngisho kungathiwa ngikuphi kodwa ziyangikhumbuza imvelaphi yami.